Isizo elirhabako kufanele lifike msinyana ngombana iinlelesi nazo zibabantu njengathi nje begodu lokho kuzokwenza bonyana zijeziswe ngendlela efaneleko.

Awa, akusuye yedwa umuntu ofundele zokwelapha kwaphela ovumeleke ukuthengisa iinhlahla, ukuthengisa iinhlahla kutlhoga bonyana wazi bonyana ubugulo obuthileko nofana obuthize busizwa ngasiphi isihlahla nofana umtjhoga, lokho kwaphela kukupha imvumo yokuthengisa iinhlahla.

Abonophehlwana bayahluka kunalabo ebakwazi ukukhweza abantu ababili kuya kilabo abakwazi ukukhweza abantu abasithandathu. Indawo eyomileko nayo inomthelela ongenza bonyana unophehlwana athathe isikhathi eside ukuya kileyo ndawo bekabuye azokuthatha abanye abantu.

Isirugulu sihlahla ekuthi simbathwa ngumma obhujelweko nofana ubaba obhujelweko entanyeni, isihlahla lesi ungasiluma sikuvumela bonyana ukghone ukupha umuntu ukudla nofana umnikele into ngesandla ngaphandle kobanyana ugule.

Inyanga yezamaphilo yabantu bembaji ibizwa bonyana yi-urologist. I-urologist le ihlola begodu beyilaphe amagulo nofana iintjhijilo eziphathelana mayelana nezitho zabobaba.

Abanikazi beentolo ezikulu balinga ngamandla woke bonyana benze imali enengi ngaphandle kokusebenzisa imali enengi, kungakho bathenga imitjhoga yomgunyathi ngombana imitjhoga yomgunyathi isuka ithengeka ngenani eliphasi kunaleyo imitjhoga yamambala.

Ukulatjhwa kwe-TB kuthatha isikhathi esilinganiselwa eenyangeni ezisithandathu ukuze i-TB ilapheke ngokupheleleko.

Indlela encono ama-ambulensi angafika ngayo lula eendaweni ezineemphande ezingakahleleki lokha nakunobujamo oburhabako, kukobana kusetjenziswe ama-ambulensi afana nabonophehlwana, abonophehlwana labo banekghono lokufika eendaweni ezingafinyelelekiko ngobulula begodu kanengi wona abamsinyana kuneenkoloyi ezijwayelekileko.

Imitjhoga emgunyathi igcina sele ikhangiswa emrhatjhweni ethembekileko ngombana imitjhoga le ayibonakali bonyana ngeyomgunyathi begodu ibonakala ingeyeqiniso, ibonakala kungeyeqiniso khulu kugcine sele ikhangiswa nemirhatjhweni.

iye, bakatelelekile bona babe neencwadi zokuthengisa imitjhoga ezokwelapha ngombana esikhathini sanje sele kusebenza umthetho kanengi begodu umuntu ukuze athengise imitjhoga kufanele abe namaphepha ukuze kwaziwe bonyana ukulungele ukuthengisa leyo mitjhoga.

Akukaphephi bonyana abatjhayeli bama-ambulensi barhabele endaweni yesehlakalo sobulelesi amapholisa angakafiki, lokhu kungombana ukurhaba kwabo kungenza bonyana bafumane iingozi endleleni nabasayako nanoma khona kukatelelekile bonyana bafike ngokurhaba akukaphephi.

Ukuthimula nofana umthimuliso usiza ngokobana ususe ithuli nofana amagciwana angene ngaphakathi kweempumulo zemuntu ngokusebenzisa amandla. Amagciwani nofana ithuli leli esikhathini esizako zingabanga umgomani nofana amanye amagulo abuqwayi.

Ngendlela engibona ngakho umNyango wezePilo ungabakhuthaza abantu bona neenhlahla zesintu bazisebenzise ngokuthi babakhumbuze ngemvelaphi yabo, babakhumbuze bonyana ekadeni iinhlahla lezi zesiyeni zingekho bekusetjenziswa lezi zesintu lokho kungabenza bonyana bazisebenzise lezi zesintu.

Ngendlela engibona ngakho umuntu nakakuthengisela isingasihlahla sokwehlisa umzimba kufanele ubike emapholiseni ngombana umuntu loyo usuke enze ubugebengu ngelimi lesiyeni ebubizwa bonyana yi-fraud ukuthengisele into ekungasiyo yeqiniso.

Abantu abasemazingeni amanengi wokutshwayeleka nge-TB ngilabo abadala, ngilabo abanemasotja womzimba abuthaka begodu ngilabo abatshwayeleke ngegciwani nofana ngobulwelwe bentumbantonga.

Kanengi ukukhandela bona abantu abaseendaweni zemakhaya bona bathole isizo elirhabako yindawo lapho ebahlalako khulukhulu iindlela lezo eziza endaweni yangekhabo ngombana zisuke zingakhambeki zinamatje kanye nemigodigodi emikhulu evimbela bonyana ikoloyi ikhambe lapho.

Isihlahla iqhame sihlahla esisimanga begodu esinamandla, lesi sihlahla sendabuko silapha amalwele woke emzimbeni ekufaka hlangana ukuhlwengisa kweengazi.

Umphakathi ungafundiswa bonyana abantu abagula ngokomkhumbulo bakileso simo nofana ubujamo ngokungathandi. Akhange bazikhethele bonyana bafuna nofana bafisa ukugula ngokomkhumbulo, kufanele bazwisise isimo sabo bebabamukele emphakathini ngendlela bangakho.

Impepho isebenza khulu enarheni yekhethu eSewula Afrikha khulukhulu ebantwini ebanzima. Impepho isebenza lokhanyana nawunesifiso nofana isibawo ofisa ukusibawa ebantwini abalalako nofana abaphasi. Lesi sihlahla nofana mtjhoga okuvumela bonyana ukwazi ukufika amezwakho afike lapho ofuna afike khona.

Amatshwayo wokuthoma we-TB afaka hlangana nokukhohlela kanengi begodu ukukhohlela isikhathi eside, umgomani, ukujuluka ebusuku, ukwehla komzimba okungaqhazekiko, ukulahlekelwa mdlandla wokudlala, ukudinwa kanye nokuzizwa ungasimnandi nje ngokupheleleko.

Imali ekhutjhwa ngurhulumende yesibonelelo salabo abaphila ngokukhubazeka ngokubona kwami yanele ngombana abantu abanengi abaphila ngokukhubazeka bayazifumana zoke izinto ebazitlhogako ukuze baqhubeke ngamaphilo wabo ngendlela abayijwayeleko.

Amagadango angathathwa mumuntu oceda okuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukobana athome ukuthatha imitjhoga enza bonyana lobubulwele bungarhagali begodu azise umlingani wakhe ngalokhu akutholileko bonyana utshwayeleke nge-HIV ukuze aphungule amanani nofana amazinga wokutshwayeleka kwabanye abantu.

Into engasiza msinyana ukufaka iinhlahla zesintu kumtholapilo kukobana abenzi balezo nhlahla bathole amaphepha abavumela bonyana bazenze begodu bazithengise lokho kubapha amandla nemvumo yokobana iinhlahla zabo kukghoneke bonyana zithengiswe kumtholapilo.

Umtholo sihlahla esitholakala entabeni, isihlahla sakhona nofana umuthi wakhona uyahlaba unameva amafitjhani ahlabako, isihlahla lesi sisiza ukuhlwengisa iingazi zomuntu.

Isigenama sihlahla nofana sitjhoga esitholakala entabeni sifitjhani begodu singakurhwatha emzimbeni senza bonyana uzinghwaye siyaluma enyameni. Abantu basisela njengamarherhetjha sona nawusiselileko asikulumi kodwana sikwenza bonyana ugijimiswe yindeni.

Into angayenza kukobana athathe imitjhoga le ayoyitlarha emapholiseni atlarhele abantu la ayithenge kibo khona.

Ngokuya kwami angivumelani nalokho ngombana abantu bembaji nofana abaduna bayafana nabantu bengubo begodu nabo bafanele ukuvikeleka njengabo boke abantu nofana abantu bengubo akukafaneli bonyana basebenze umsebenzi obudisi njengoba kuthiwa bona bamadoda.

Ngokuya kwami ngiyavumelana nalokhu ngombana abantu abanengi bathe ngemva kokujova umjovo we-COVID-19 basuke baphathwa magulo amanengi ekukuthi bebanganawo ekuthomeni. Amagulo la akhambiselana nomgomani njenge ama-sinus ngelimi lesiyeni abanye abantu bathi bebanganawo ama-sinus ekuthomeni kodwana ngemva kokuhlaba sele abaphatha kanengi begodu nomgomani uza kanengi esikhathini esinengi begodu uthatha isikhathi ukuphola.

Umbono wami kukobana abantu abanengi basizwa ngilokhu ebakholelwa kikho nangabe uSibanyoni bekakholelwa kizo iinyanga ngizo ezizomsiza.

Ngicabanga bona amalungelo wabantu abakhubazekileko agandelelekile elizweni lekhethu weli eSewula Afrika lokhu ngikutjho ngombana kanengi abantu bekhethu beSewula Afrika nababona umuntu okhubazekileko nofana orholopheleko basuke bamqale ngenye indlela kube ngathi bayamunyenya izinto ezifana

Lokhu kusiza ngokobana isikolo sikwazi ukupha abentwana besikolo iintjalo ezinempilo begodu lokho kwenza bonyana kube lula ukuzithola kunokuthi nazitlhogekako kukhitjhwe imali.

Abantu kanengi bakhetha ukuya kibodorhodere abangasisemthethweni ngombana basuke babize imali ekukuthi abantu abanengi bayayikghona abakaduri kangako njengabodorhodere bamambala.

Iye, ngiyavumelana nalokho, lokhu ngikutjho ngombana imizimba yabantu ayifani begodu iphendula ngokungafaniko eenkhandeleni mbeleko ezithileko. Abanye zibenza bonyana banone ngokudluleleko begodu abanye zibenza bonyana badlulwe sikhathi sokuya emalangeni.

Umehluko phakathi kwenyanga nesangoma kukobana inyanga mumuntu ongudorhodera wesintu okulapha ngokuya kwekambiso yesintu. Bese isangoma mumuntu okholelwa ekuboneni okghona ukukutjela iinkinga zakho ngokuphengula.

Bukhulu ubungozi obungabakhona lokha inyanga yesikhethu nayikwenzela iinhlahla kodwana inganaso isisetjenziswa sokulinganisa ngombana ungasuke uthele khulu nofana u-overdose ngelimi lesiyeni.

Lokhu kungombana emakhaya akunazo iinsetjenziswa ezinengi ekukuthi zingarhelebha abantu abakhubazekileko ukuze ipilo yabo ibe lula.

Amaphepha nofana imikhangiso le isuka inamathiselwe ngeenkathi zobusuku lapho abantu bangekho khona ukuze babone nofana babonwe ngombana bayazi bonyana amarhwebo wabo la asuke engasisemthethweni kungenzeka bonyana bangabonwa bangabotjhwa.

Ngicabanga bonyana urhulumende wenarheni yekhethu angenza amaphilo wabantu labo abaphila nokukhubazeka abelula ngokobana abalethele iintulo ezikhamba ngamavilo emitholapilo eseduze nabo.

Umphakathi ungasiza urhulumende ngalokhu azama ukukwenza ngokobana abantu bangasathenga iinhlahla ezitholakala eendleleni ngombana zisuke zinobungozi obunengi.

Isihlahla ekungasiso samambala sihlahla ekukuthi nawusisebenzisako singenza umsebenzi ekufanele siwenze, sihlahla ekungasiso samambala leso.

Ngokubona kwami ilwazi lamaSewula Afrika malunga nokuthengiswa kweenhlahla alikaneli ngombana abantu bekhethu kunento ebangayizwisisiko yokobana into ekusebenzelako kungenzeka bonyana mina ingangisebenzeli lokho akutjho bonyana isihlahla nasikusebenzeleko nakimi sizongisebenzela.

Ngicabanga bonyana indlela ongabona ngayo bonyana isikhangiso nofana umkhangiso mamanga kungendlela balinga ngayo ukuqhaza bonyana umtjhoga loyo othileko usuke ulapha izinto ekuthi akukghoneki bonyana zilapheke mhlambe njengekankere esele idlulelele khulu lokho kufuna abodorhodere nezinto abodorhodere ebazaziko bonyana zizokwazi ukulapha ikankere leyo.

Iye, esikhathini esinengi kuba yinto enjalo ngombana abantu bekhaya nofana abantu abanzima abakholelwa bonyana umuntu angagula ngokomkhumbulo ngokuzenzakalela bakholelwa bonyana umuntu nakagula ngokomkhumbulo usuke aloyiwe.

Lokhu kwenzeka ngombana inarha yekhethu yeSewula Afrika iyinarha enomnotho ophezulu nofana ononileko lokho kutjho bonyana kulula bonyana bangenza imali eSewula Afrika.

Ubungozi bokwehlisa umzimba ngeenhlahla kukobana iinhlahla lezi kanengi akwaziwa bonyana zenziwa ngani umuntu angazithola ehla ngomzimba ngokomzimba acabange bonyana siyasebenza kanti sele agula.

Into engenziwa ukuze abasebenzi abamadoda bahlale batjhaphulukile kukobana kube neng-ambulensi eziseduze nofana imitholapilo eziseduze ukuze bazi bonyana nanoma kungenzeka okumbi isizo bazolithola ngokurhaba begodu nemali ebayirholako ikhuphukiswe.

Kungebanga lokobana abantu abakhulu abasakghoni ukuzenzela izinto ezijwayelekileko begodu lokha nabagulako nofana batlhoga isizo, ukghona ukubalekela ngokurhaba.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu kukobana abantu labo ababhadelwa ngokwaneleko begodu abazi bonyana benzeni nange omunye wabo angabhubha.

Imiphakathi ingasiza abantu abalupheleko, abanakekelwa emakhaya kobanyana kuhlale kunabantu ababanakekelako ngesikhathi soke.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokobana bafundiswe ihlonipho kanye nokubekezela. Lokho kuzobenza bonyana umsebenzi wabo bawenze ngendlela efaneleko begodu ubelula njengombana bazokuzwisisana bona abantu abadala sele bakhule khulu ukobanyana bangenza izinto ngokurhaba.

Ukuhlonipha abantu abadala kuqakatheke khulu ngombana abantu abadala basuke banelwazi elinengi begodu ukuhlonipha bona kukwenza bonyana ubemumuntu othandekako.

Amatliniga abomakhambangendlwana iye, ayafika ngekhethu.

Ukuriyada kokwakhiwa kweembhedlela eendaweni zemakhaya kungabangwa kutlhogeka kweenthuthi ezingathutha iinsetjenziswa zokwakha iimbhedlela lezo begodu nokutlhogeka kwemali ebuya kurhulumende.

Umraro lo ngingawurarulula ngokobana iinkoloyi lezo zihlale zigadiwe, kube nabonogada ngeqadi kwazo bazigade.

Engingakutjho ngalokhu kukobana kulungile koke lokhu abakwenzako nakukukuthi bazokuthola isizo elirhabako nofana elingcono, bangaya kilezi zangaphetjheya namkha ezizijameleko.

Isisombululo salokhu kukobanyana bathunyelwe iinthombe ezibofakazi bonyana abantu ababadosela umtato laba balitlhoga ngokweqiniso isizo.

I-HIV yi-Human Immunodeficiency Virus, ekubulwelwe obuhlasela amasotja womzimba womuntu.

I-AIDS yi-Acquired Immunodeficiency Syndrome okubulwelwe obusuka ku-HIV kodwana bona sebudlulele khulu ukudlula i-HIV.

I-HIV nofana i-AIDS umuntu utheleleka ngayo nofana uyithola lokha nakaya emsemeni ongakavikelekwa nofana nakuthintana igazi lomunye umuntu onayo nonganalo.

Umlayezo engingawupha umuntu otshwayeleke nge-HIV nofana i-AIDS kukobanyana, angazikhathazi khulu. Ubulwele lobu nakangabuphatha kuhle, asele imitjhoga ngefanelo uzokuphila kuhle begodu akazokuhluka nomuntu onganayo.

Amagadango angathathwa kukobanyana umuntu otshwayeleke nge-HIV athole imitjhoga emtholapilo oseduze naye begodu azivikele lokha nakaya emsemeni.

Ukuziphephisa okulula kukobanyana abantu nofana umuntu otshwayeleke nge-HIV, nakaya emsemeni azivikele.

Abatjhayeli bama-ambulensi into ebangayenza kukobanyana, balilise nofana badumise into ebizwa bonyana yi-siren ukuze abantu batjhide nabezwa i-siren leyo.

Ngokubona kwami iye, lokhu kungakuphungula khulu ukujama imijeje emide ngombana woke umuntu usuke asazi bonyana bathe eze ngasiphi isikhathi.

Ngalokhu ngicabanga bonyana kufanele kusolwe abasebenzi beemtholapilo leyo ngombana akhange bamsize ngesikhathi nofana azange basebenze msinyana.

Kungombana iimbhedlela zangeqadi zipha isizo elirhabako begodu besizo elisezingeni eliphezulu, kungakho abantu babhederisa zona nofana bakhetha zona.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingatholi imali nofana iinsetjenziswa zazo kubuya kurhulumende. Kanengi iimbhedlela lezi zinabanikazi ekuma-owner ngelimi lesiyeni.

Abalaphi bendabuko kukhona abanye abantu abasabathathelwa ehloko, akusiwo woke umuntu ongasabathembiko.

Ngokubona kwami, iye. Iinhlahla zesintu kufanele zifakwe emtholapilo ngombana sibabantu sineenkolelo ezihlukahlukeneko begodu abantu bazozikhethela nabafika emtholapilo bona bafuna zesintu nofana zesikhuwa.

Iinhlahla zesintu nazingenziwa ngendlela efaneleko ngiyathemba bonyana zingawapholisa amagulo wanamhlanje.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza abantu bonyana iinhlahla zesintu ziyasebenzela ngombana ekadeni besisebenzisa zona, lezi zesikhuwa zingekho, kufanele bakhunjuzwe ngalokho.

Ihlangano eyengamele zepilo ephasini angithembi bonyana iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko ngombana bazibona njengento yakade.

Into engasiza msinyana ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo kukobanyana abalaphi bendabuko nofana besintu nabo bathole amaphumede nofana amaphepha abavumelako bonyana iinhlahla zabo zibekhona nofana zitholakale emtholapilo.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo, ngokuya kwami kufanele zibe ngeempakana njengeenhlahla zesimanjemanje begodu iinhlahla zakhona zibe nemibandela kobanyana uzisela njani.

Iye, kuyatlhogeka bonyana abodorhodere namanesi bafundiswe ngamagulo lawo afuna iinhlahla zesintu, khona kuzokuba ula bonyana nabo abodorhodere bazisebenzise iinhlahla lezo.

Iye, kufanele basizane nabelaphi bendabuko, abadorhodere beembhedlela ukuze bakghone ukulapha amanye amagulo ekukuthi akukghoneki ukuwalapha ngendlela yesikhuwa.

Kungaba yinto engakajwayeleki leyo nayingenzeka kodwana abantu bangayijwayela, mhlambe kungaba yinto ehle.